Amageyimu aku-inthanethi angabasiza abafundi ngokuvuselela uthando nolwazi lobuchwepheshe. Baze bazibone sebesebenza ezimbonini ezidijithali, ngoba bazobe sebeyifundile izinto ezimbalwa ngale mboni, kodwa ngendlela emnandi efanele umfundi.

Uhulumeni kungaqinisekisa ukuthi idolobha nedolobha linamaphosta aveza abantu baseNingizimu Afrika begqoke izinto zaseNingizimu Afrika zosiko ezehlukahlukene. Okunye abangakwenza ukuthi baqeqeshe intsha abazoyiqasha ukuthi ibingelele abavakashi ngamaculo nemidanso yesintu.

Ezikoleni kusuke kunesikhathi sekilasi lelo lemidlalo ye-inthanethi. Kanti uma uzihlalele kwi-inthanethi asikho isikhathi esikaliwe, okungadala izinkinga emehlweni womfundi ngokuhamba kwesikhathi.

Endaweni yangakithi abantu abaningi bathanda iqembu le-Orlando Pirates. Leli qembu lilusizo kakhulu ngakithi, ngoba kuye kube nezinhlelo zokuhlangana kwabantu uma kunomdlalo wayo. Lapho sihlangana nabantu abadala besilisa basiluleke ngempilo yomuntu wesilisa.

Umdlali webhola engimthanda kakhulu kunabo bonke, u-Christiano Ronaldo odabuka ezweni lase-Portugal. Into emenza avelele kumina, izinto asezinqobile ebholeni ngaphandle kokunaka ukuthi abantu abangamthandi bathini ngaye.

Kubalulekile ukuthi into uma uyithanda ngenhliziyo yakho yonke uyilwele, ungavumi omunye umuntu akujike umqondo. Kanjalo nakwimidlalo akumele uyidlalele abantu kumele uyidlalele eyakho injabulo. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuyidlala ngenhliziyo ephelele.

Amasu engingawasebenzisa ukukhuthaza abadlali bami, ukuthi ngihlezi ngibatshela ukuthi abenze isiqiniseko sokuthi badlala ngenjabulo. Benze isiqiniseko sokuthi abaqhudelani bodwa beyiqembu. Indlela engingasisingatha ngaso isimo somdlalo, ezinengcindezi enkulu ukuthi sihlangane amakhanda siliqembu. Ngaleyo ndlela isisombululo sizophuma kalula.

Izici engingazifaka, onogada bazoqinisekisa ukuthi abalandeli baziphatha ngendlela efanele enkundleni. Lokhu kodwa kuzosiza ukuthi inkundla ihlezi ihlanzekile, futhi nabalandeli bajabule uma bengena khona, ngenxa yenhlanzeko. Ubuchwepheshe engingabufaka ukuthuthukisa imizwa yabalandeli, amakhamera azoshutha abalandeli ebese sizinamathela ezinkundleni zokuxhumana.

Lokhu ungabuka engathi akufani nakancane kanti kuningi okufanayo. Kwimidlalo lena uba ucwepheshe kukona, kudinga ukuthi uzame uze ugcine usuwunqobile. Lokhu kuyefana nokufunda ngoba siqale senziswe ama-homework, ngaphambi kokwenza izivivinyo.

Enye yezindlela eziletha ndawonye abantu bezinhlanga ezahlukahlukene, imiqhudelwano yokupheka. Lana izinhlanga zihlangana ngokukhombisana izibiliboco ezahlukahlukene, ziphinde zifunde ngezinye izinhlanga. Lokhu kuyakunika intshisekelo yokufunda noma ukufuna ukufunda ngesiko elisha.

Eminyakeni emincane edlule isikhungo semidlalo, sisakhele inkundla yezemidlalo endaweni yangakithi. Sakhe izinkundla yebhola lezinyawo, nebhola lezandla. Le senzo siwuhlanganise kakhulu umphakathi wethu ngoba, ikwazile ukususa intsha ezitolo la abanye bebesuke bedlela khona izidakamizwa. Babuya bezoveza amakhono abo kulezi nkundla nezinye izingane.

Lezi fundo ze-eSports, imvamisa igcwele kwizikole zabelungu noma ezikoleni zasemadolobheni aphuculekile. Into yokuqala engenziwa ukuthi imfundo ibe mahhala, ukuze nabafundi abavela ezindaweni zasemakhaya, bakwazi ukulithola leli thuba lokufunda lezi fundo. Okunye futhi okungenziwa, ohulumeni baxhase izikole zasemakhaya ngamakhompyutha.